Njengomzali ndingaqinisekisa into yokokubana umntana wam uthatha iiyure ezimbini qha ngemini ukuba abukele iividiyo. Enye into ndingaqinisekisa ukuba uyalazi ixesha lakhe lokulala and loo nto ingamenza into yokokubana aqaphele ixesha abukele ngalo.

Ezemidlalo zibalulekile ukukhusela ulutsha kulwaphulomthetho kuba xa bephayana bedlala bonke bayakwazi ukuba bakhule ngokudlala bengazenzi ezinye izinto. Xa besenza imisebenzi yasemakhaya bayenza ngovuyo nangokungxamisekileyo ukuba bezoya baye kweli qela labo lokudlala yonke imihla. Loo nto iya bancedisa ukuba umntu ahlale enento yokwenza ukuze bangapheli besenza izinto zolwaphulomthetho.

Ndicinga into yokokubana into eyenza eli qela lingaphumeleli kuba abadlali bayadinwa okanye abanaso isitratheji sokudlala esinokubaphumelelisa. Baqhubeka nokudlala ngendlela yakudala, ukanti amaqela abadlala nawo bayaqhubeka ngokutshintsha indlela yokudlala.

Umdlali obhinqileyo ongoyena ophumelelayo nguSisinga Lydia. Ngoyena mdlali ukwazi ukuba afake amanqaku amanintsi ngalo lonke ixesha xa kudlalwa.

Ukudlala ezemidlalo kuluncedo kuba xa udlala ezemidlalo niba bantu abaliqela abasebenzisanayo ngalo lonke ixesha. Kufuneka nikwazi ukuthetha nonke ngendlela yokudlala, ngeendawo zokuma, nangendlela ekufuneke nenze ngayo ukuze niphumelele. Loo nto iyancedisa ukanti iyaqhelanisa nokuba abantu bakwazi ukuthetha nabanye abantu xa kusetyenzwa endaweni enye bene-goal efanayo.

Ukuba umntu oselula ufumana ithuba lokukhokela iqela lezemidlalo angalisebenzisa eli thuba ukuhlakulela amava obomi. Ngokuba asebenzise le ndlela yokukhokhela ukuba akhokhele ubomi bakhe. Asebenzise ezi tratheji zokuba badlale baphumelele ngokuba amaneyije ubomi bakhe. Ngaloo ndlela enza ngayo ukuze aphulukane nezinto ezimbi kumava obomi.

Imidlalo onokuyidlala yimidlalo yokudibanisa amagama nemidlalo yokuqagela amagama. Le midlalo ingancedisa kakhulu ekubeni umntu ayazi intsingiselo yamagama athile. Nokuba iyancedisa ukuba iyafundisa amagama athile ukuba athini na.

Ukudlala ibhola yomnyazi mntanam kuya kuncedisa ukuba wakhe abahlobo kuba aba bantu udlala nabo ngabantu abangamantombi abafana nawe. Bahamba izinto ozihambayo nawe, badlula kwizinto odlula kuzo nawe. Kulula ukuba ubacele ukuba babe zitshomi zakho. Ningaqala ngokuba nihambe nonke ngalo lonke ixesha nizawukhuselana, ze nixelelane zonke izinto.

Ndingaziva ndonwabile kakhulu njengomzali wakhe ukuba uyayazi into afuna ukuyenza kwaye sele elifumene ibanga leshumi elinesibini. Ingandivuyisa kakhulu loo nto kodwa nguloyiko endinalo lokuba ingangaphumeleli kwangoko le nto. Ndingamcebisa into kokubana axhumane nabantu esele beyazi kuba ihamba njani nesele bekwinqanaba eliphezulu. Ezomncedisa into kokubana akhawuleze afikelele kweli nqanaba.

Ingaba eli phulo liza kubafaka aba sele bethungiwe ziziyobisi? Ingaba nizobancedisa njani bona ukuba baphume kwiziyobisi, bajongane nezemidlalo njengomntu wonke ukwenzela into yokokubana bonke abantu balingane.

Xa abafundi bam besilela kwizifundo zabo ndingabiza intlanganiso yabazali kuba sincedisane sithathe ezi mfonomfono kwaba bantwana. Okanye sibaqale sibancedise into yokokubana bazisebenzise ngexesha elithile kuphela. Babe nexesha lokuzisebenzisa, baqinisekise nokokuba xa bezisebenzisa bazisebenzisela ukufunda okanye bazisebenzisela ukudlala ngexesha lokudlala, bafunde ngexesha lokufunda.